Umuntu nakavula i-akhawundi yebulungelo ufanele aphathe umazisi wakhe, aphathe nobufakazi, nephepha elibufakazi bendaweni ekahlala kiyo.

Lokha nawuyokufaka isibawo semalimboleka kufanele uphathe umazisi, ubufakazi bokobana uyasebenza begodu urhola malini nesitatimende sebhanga oyisebenzisako.

Yindlela elula yokuthumela imali komunye umuntu ongasiseduze kwakho ekubonakalisa ukuthi esikhathini esinengi isetjenziswa kumaliledinini. Ungayisebenzisa kumaliledinini ukuthumela omunye umuntu imali.

Umthetho wokuthoma engingawufaka kukobana abantu esinabo esitofkeleni kufanele bangakhulumi kwabanye abantu ngemali esele ibulungiwe nanyana ngezinto esele zithengiwe. Yesibili, kukobana ngesikhathi sokukhipha imali nanyana ngesikhathi sokuthenga into ethengwako, kufanele soke sikhiphe imali sithenge, kungabi nomunye oza mhlamunye neenzathu ezingazwakaliko zokuthi akazukwazi ukukhipha imali elithi nelithi. Okutjho ukuthi woke umuntu kufanele azazi bona uyazibophelela entweni leyo eyenziwako lapho.

Imihlobo yeentokfela sitokfela semali, sitokfela sokudla, sitokfela sokwakha izindlu zokuqatjhisela mhlamunye abantwana besikolo nanyana yokuqatjhisela abantu abasebenzako abangasibo bala endaweni kodwana abasebenzela kule indawo yethu, nawo loyo mhlobo wesitokfela ekhona. Nesitokfela sokobana sithengelana izinto ezihle ngamalanga wamabeletho. Ngelanga lomunye leli ekabelethwe ngalo simthengela okuthile, nomunye ngelanga simthengela okuthile. Lokho kuyasiza begodu kubalwa hlangana neentokfela ezikhona.

Lokha umuntu nakafuna ukuthola ilwazi nge-akhawundi yakhe ufanele adosele umtato bebhangeni, abadosele umtato nofana atjhinge ngebhangeni ngaphakathi ukuze akwazi ukuthola yoke imininingwana nge-akhawundi yakhe.

Lokha umuntu nakalahlekelwe likhadi lakhe lebulungelo, ufanele agijimele ebulungelweni leemali lapho khona ayokuvalisa khona ikarada lakhe. Ukwenzelela bona ozalithola angakghoni ukulisebenzisa ngombana ubutsotsi sele bande khulu okungangokuthi umuntu nakathola ikarada lomuntu akalibuseli kuye nanyana alise emapholiseni.

Ukuze ukghone ukuthola ilwazi elidephileko ngendaba yetjhorensi, ufanele bona ukhambe uye ema-ofisini wetjhorensi leyo oyifunako ukwenzelela bona bakwazi ukukupha ilwazi elinabileko ngakho lokhu okufunako.

Isitokfela siyarhelebha khulu kwamambala okungangokuthi lokha nawufuna ukwenza into ubona bona amandla wakho akazukufinyelela lapha, usuyangena hlangana nabanye abakustokfela ndani ukghone ukuthi lokha imali nayiza ngakuwe then ukwazi ukuyokuphetha ibanga lelo ebegade ufuna ukulenza. Lokho kuzokusiza khulu ekuthenini ungayokwenza iinkolodo begodu kungabi neenkinga ezinengi ekwenzeni kwakho into egade ufuna kuyenza.

Lokha nawuyokukhetha ibulungelo elifanele iindingo zakho, kufanele uhlolisise ukuthi uzokukghona ukubhadela okhunye ngelimi lesiyeni okubizwa ngama-charges webulungelo lelo. Okutjho bona nenge kwenzeka bona uyakghona ukubhadela, lokho kutjho ukuthi lelo lifanele, ibulungelo lelo, lifanele iindingo zakho ngombana uzokukghona ukubhadela ama-charges wakhona.

Imalimboleko yindlela yokunikela abantu imali ukuze nabayibuyisako bayibuyise sele izele nanyana inamakonyana. Lokho kurhelebha imali ibulungelo lemali ukuthi lithole imali engaphezulu begodu kurhelebha nomnotho ukuthi ukhule. Lokha umuntu nakaboleka imali ethize, uyibuyisa inamakonyana athize

Umuntu ufanele avule i-akhawundi nakasele aneminyaka ematjhumi nekhomba, ematjhumi nekhomba, avule i-akhawundi yebulungelo lemali.

I-balloon payment isetjenziswa ikakhulukazi lokha umuntu nakayokuthenga umadoro ofana umuntu nakayokuthenga indlu ofana umuzi. Lokho kusiza ukuthi umuntu akghone ukubhadela imali kancani kancani, kancani kancani, bekufike lapha aqeda khona. Lapho-ke nase sekazokuqeda ngenyanga yokugcina, okutjho ukuthi uzokubhadela imali enengi kodwana kufanele avume kuqala bona uyavuma ukuthi uzokubhadela imali enengi nase sekazokuqeda ukubhadela okwagadesi bese abhadele imali encani encani, encani toti bekaqede.

Iye, itheknoloji ingaba nendima eyidlalako endabeni yeentokfela ngombana emalangeni wagadesi imali akusafanelanga bona siyiphathe ngesandla, okutjho bona singayithumelana ngabomaliledinini. Iye, enye into singabe sisebenzise ne-mobile wallet ekungiyo erhelebha nanyana esiza khulu ekuthenini abantu bakwazi nanyana bakghone ukuthumelana imali ngendlela elula. Okutjho bona thina njengabantu beentokfela sifanele sisebenzise itheknoloji ekungiyo esirhelebhako ekuthenini senze ezinye zezinto ezimayelana nemali.

Ukonga imali kuyinto eqakatheke khulu lokha nawuzakuya kwelinye ilizwe. Ukwenzelela bona nawufika ezwenelo ukghone ukuthi uzazi intengo zendawo leyo ofana ukghone ukuthi uthenge ubenento yokudla. Uthenge ube nento yokulala begodu ukghone ukuzibuyisa ekhaya. Ukghone ukubuya ekhaya ngoba nakwenzekileko kobona ubhalelwe kubuya ekhaya, urhulumende ekuthenini uzokukghona ukubuya ekhaya.

Yinto edla imali khulu lokha nawusekhambeni, ziindawo okhambe ukungena kizo ngombana ezinye zendawo ziyabhadelwa lokha nawungena kizo. Neendawo zokulala ekuyinto eqakatheke khulu leyo nawuse ekhambeni ofana indawo zokuphumula lapha umuntu azakuphumula khona lokhana nakasekhambeni.

Yindlela yokonga imali elula kukobana wenze bona izinto ozithengako zizinto ozitlhogako. Lokha nawusekhambeni ngombana wena ungagcine ungasanayo imali. Lokho kubangela ukuthi ugcine usele endaweni leyo ungasakghoni ukubuyela emuva ekhaya.

Lokha nangizazi bona nginekhambo ngenza isiqiniseko sokobana angiphathi imali eyaneleko ofana elingeneko. Ngiphatha imali edluleleko, ukwenzela bona nangifumana izinto zitjhugulukile zingasese ngendlela engatjhiya kungayo endaweni leyo engizaku vakatjha kiyo. Ngikghone nakhona ukuthi ngizithenge ngentengo yalapho ukungatholi bona ngiyalila ofana ngiba nokghabhudlheka lapha khunye.

Amandla weranda angaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuvakatjhela ngaphetjheya. Ngebanga lokuthi lokha nawuvakatjhela ngaphetjheya kufanele uphathe iinkulungwane ezimatjhumi amahlanu ukuya phezulu. ukwenzela bona bakghone ukukukholwa bona uzokukghona ukuthenga nanyana ukusebenzisa intengo esetjenziswa kuleyo ndawo. Ngakho-ke lokho kutjho ukuthi awuzokukghona ukuthi ukhambe ofana uzokukghona ukuthi uthenge nalapho eendaweni lezo ngombana izinto zakhona zizobe zikudurela khulu.

Ngingamuqhazela nanyana ngingamuleka ngithi kuye, intengo yangeSewula Afrika neentengo ye-America nanyana ngaphetjheya ayifani. Okutjho bona iintengo yangaphetjheya inamandla khulu ukudlula intengo yangeSewula Afrika. Yeke-ke intengo nanyana imali nawuyisa nge-America iba yincani nawuyisusa ngeSewula Afrika. Ngikho okwenza bona imali yakaSuhla ibe yincani lokha nakazama e-America.

Umuntu ofuna ukuhlela ikhambo nanyana umuntu onesifiso sokuya endaweni yangaphetjheya, akhambe ngesiphaphamtjhini, ayokulala emawotela. Ufanele enze isiqiniseko sokobana uyalihlela ikhambo lakhe. Ekungamsiza, into engamsiza kukobana asebenzise enye into ebizwa ngelimi lesiyeni bona yi-itinerary, ekungiyo esetjenziswa esikhathini sanamhlanje. Erhelebha umuntu bona akghone ukuzitholela iindawo ezinentengo ephasi khulu, neentengo ekghonwa ngiwo woke umuntu.

Umuntu ohlela ikhambo lokuya ngaphetjheya nanyana ohlalela ikhambo elinye nelinye. Ngingamyelelisa ngokobana akhambe ayokuthenga ithikithi lakhe kwa-Computicket. Ekungiso isitolo esithengisa amathikithi. Esinye sazo ungasifumana khona edoyilweni leemphaphamtjhini. Esinye sazo ungasifumana kwenye indawo ebizwa bona isitolo esibizwa ngokobana yi-Shoprite, Pick n Pay ne-Checkers ngizo indawo ezithembekileko ngokuthengisa amathikithi weemphaphamtjhini neweembhesi eziya eendaweni ezikude.

Abanye babafundi njengokuba bazokukhamba batjhinge kileyo ndawo i-Tariyana. Kufanele baziswe nanyana bafundiswe ngayo imali leyo ukwenzelela ukuthi bangatshwenyeki lokha nabazabatjhentjhela yona imali leyo. Ngesinye isikhathi bangayitjhentjhela futhi khona lapha eSewula Afrika. Kwenye yeembanga zeSewula Afrika ezikulu ezibizwa ngokobana yi-South African Reserve Bank. Okutjho ukuthi leyo ibhanga izobarhelebha batjhentjhe yoke imali ebayifunako bazozithola khona lapho nanyana bazayitjhentjha nabafika khona kizo iindawo lezo ebaya kizo.

Inarha yekhethu ibalwa hlangana neenarha ezihlanu ezilila ngokobana abantu nabakhambako baya endaweni nanyana kwelinye ilizwe bakhambe banganamali. Bathi nabafika kulelo lizwe lelo bagcine bangasakghoni ukubuya ekhaya ngebanga lokobana abanayo imali eyaneleko, yokuthi babuye ekhaya. Lokho kubangela urhulumende umsebenzi wokobana akhiphe imali esikhwameni sakhe urhulumende akhweza abantu labo ukuze bakghone ukubuya ekhaya. Yeke-ke ngokunjalo bagcine sebaliswa kulezondawo nanyana kulawo mazwe ukuthi bagcine bahlala khona ngombana banganayo indawo, imali yokubuyela ekhaya.

Ukuthenga izinto lokha nawufika kwelinye ilizwe ngikho okudla imali, ngombana lokha nawusuka ezweni lekhethu uya kwelinye ilizwe nanyana kamanye amazwe usuka sewazi bona imali yendawo yokulala izobe iyimali engaka, imali yokudla izobe iyimali engaka, imali yokukhamba izobe iyimali engaka. Yeke-ke lokho kwenza bona uzazi bona ujamephi malungana neentengo, kodwana nawufika le uthenga izinto ezingakafaneli nanyana uthenga okhunye uzazi bona awunayo imali, kodwana ufune ukuthenga lokhu okhunye okungakabaluleki ngikho lokho okudla imali khulu.

Ngingamupha isaluleko esithi nakwenzekako bona uthola into ehle. Obona bona ungayithabela ukuba nayo yenza bona uyayikhulumela intengo yakhona. Nangabe kuyala bona uyikhulumele begodu uyabona bona imalakho ayizokulingana bona uthenge intweleyo. Ungayithengi ngombana ayakabaluleki uyibone kwaphela wayithanda begodu ungafuni ukuthi nawusendaweni nanyana usezweni elinye, uthenge ukudla kwentengo ephezulu. Yenza bona uthenga ukudla kwentengo ojwayele ukuthi uzokudla ukwenzela bona ukwazi ukonga imali.

Lokha nangizokukhamba nanyana lokha nangizokuba nekhambo elide. Imali engizoyisebenzisa ngiye ngiyihlukanise kathathu. Ngiye ngihlukanise imali yokukhamba ibe yodwa, ekungiyo engeke ngiyithinte. Okutjho bona ngaphambi kokobana ukhambe usuke sewazi intengo yokukhamba bona iyimali engangani, ibiza kangangani. Kwesibili imali yendawo yokulala nanyana indawo yokuhlala, usuke sewuyazi nayo, namalanga ozowahlala usuke sewuwazi. Okutjho bona imalakho izokukghona ukuthi ibhadele amalalo nekhambo, ufake nemali yokudla lapho. Okungasizo izinto eentathu ezibalulekileko nawusekukhambeni.

Amandla weranda angaliphazamisa khulu ikhambo lomuntu ofuna ukuya ngaphetjheya ngombana, lokha umuntu nakaya ngaphetjheya angakaphathi imali eyaneleko kuye ngaphambi kokobana kuvunywe nanyana kuthiwe ukulungele ukukhamba. Kuye kuqalwe bona unayo imali engangeenkulungwane ezimatjhumi amabili nahlanu na yamadola. Ekungiyo imali azoyisebenzisa ngaphetjheya. Nakungaba ukuthi umuntu akanayo imali engangeenkulungwane ezimatjhumi amabili nahlanu azoyisebenzisa for iveke akakavumeleki ukukhamba.

Kufanele bona uSuhla akhumbule bona amandla weranda namandla wedola ekungiyo imali esisetjenziswa e-America awalingani nanyana awafani. Okutjho bona idola linye lenza amatjhumi amabili wamaranda ngapha ngeSewula Afrika. Okutjho bona iranda lincani ukudlula idola elilodwa. Yeke-ke ngokutjho njalo uSuhla angamangali lokha nakathola bona imalakhe ibeyincani feyarhunyela.